Ka Setswana ba re fela ga re sa tlhole re diapara mme re apara jeans le dikhipa re lebetse setso kgotsa ngwao wa rona.

Ee, ka gonne fa o apara casual o motlotlo ka ngwao ya gago ebile o rotloetsa ba le bantsi go apara dikhai tsa bone tsa setso.

Moaparo wa basadi ke disekerete tse di borwa tse di dirilweng ka letlalo la diphologolo ke nagana gore o montle ka gonne batho ba le bantsi ba lebetse ko ba tswang teng ba dikhai tsa bone tsa setso.

Nnyaa, ga ke nagane ke yone e rotloetsang bašwa gore ba apare sekhutshwane ka gonne diaparo tsa bašwa ba gompieno le bašwa ba bogologolo ga di tshwane, ba bogologolo ba ne ba rotloetsa kgotsa ba na le ba le motlotlo ka setso sa bone.

Diaparo tsa setso ga di tshwane bangwe ba apara sekai ba tswa ba apare dikhai tse dikhutshwane thata le ba be ba tsenya sengwe mo mabeleng a bone ba ikhurumetsa mabele le se'Xhosa bone ga ba tsenye sepe mo mebeleng, ditso tsa rona ga di tshwane le tsa setso ga di tshwane, ma'Zulu le ma'Xhosa le Batswana diaparo tsa bone a di tshwane.

Ge mosadi a nyetswe tshwanetse apare a ikhurumetse a apare botelele gore a seke a gadisa banna ba bangwe kgotsa a seka a bontsha matlalo kgotsa mmele wa gage mo banneng ba ba bangwe tshwanetse a bontsha mmele wa gago mo monneng fela o monyetseng.

Diaparo tsa Setswana di ne diriwa ka matlalo a diphologolo, diphologolo jaaka ditau, bo mmutlwa le mangau lebaka gore ba dire yalo ke ka gore ditlhagisiwa tse di thata ebile di na le motho kgotsa mosadi nako e telele, ke itse dishweshwe, dibagwa le ditjale ke meaparo e ke itseng ya Setswana.

Basadi ba lebetse ditso tsa ngwao ya bone ga ba sa tlhole ba apara meaparo ya kgale bo mme now ba ga ba ikhurumetse mebele ya bone ba apare tse dikhutshwane go rotloetsa banna gore ba ba dire dilo tse di maswe ebile basadi ba apara dikete tse dikhutshwane tse ka gonne ga ba rate tsele tsa setso tse dikhutshwane mme .

Nna diaparo tsa setso le tsa di-fashion-e ga nke di tshela mmogo ka gonne ga di tshwane, tsa setso ke diaparo tse di dirilweng ka matlalo a diphologolo mme tsa fashion-e ke dikhai tse di dirilweng ka di lapa ga di tshwane dilo tse.

Dilo tse di farologaneng ke go ra gore ka go lebaka a lebale ngwao ya bone ba seke ba nna motlotlo ka ngwao ya bone dikgolo mo go bolokeng ngwao wa rona ka gonne letsatsi le letsatsi o bona motho apere diaparo tsa setso kgotsa tsa ngwao di rotloetsa ba bangwe go ka dira yalo gore ba seka lebala dingwao tsa bone.

Ee, ke dumelana le ntlha e ka gonne ga diaparo dile yana mo gotswa mo mabenkeleng di dira dilo bokao gore batho ba dire ka bonako fa o batla diaparo tsa bone, sekai fa bangwe ba a tsenngwa mo lebenkeleng ba sheba pele greo dikhai tsa banna di kae tsa basadi jaaanong ga o bona gore e le ke diaparo tsa banna o a ya, ke a dumelana e re thusa thata mo mabenkeleng a tletseng moaparo le fa o sa itse diaparo tsa bo mme di kae mo shop-ong go batlana le diaparo o sa di bone ge di tlhakane le tsa bo mme.